Fa o akanyetsa go beeletsa mo dithotong tsa bonno kgotsa tsa kgwebo go bona letseno lwa rent-e kgotsa go tokafatsa letlotlo, dintlha tsa botlhokwa tse o tshwanetseng go di akanyetsa ke tseno dithoto tsa bonno, lefelo go gaufi le dilo tse di tlhokegang, dipalangwa tsa botlhe, le ditšhono tsa go bona tiro. Tlhokego ya rent-e batlisisa mekgwa le tlhokego ya mmaraka wa a rent-e wa la gae, matlole, tlhaloganya ditlhopho tsa gago tsa matlole le ditshenyegelo tse di amanang le tsone. Dithoto tsa kgwebo, lefelo gape pharakano ya maoto go fitlhelega le go nna gaufi le dikgwebo, dipeelano tsa khiro, tlhaloganya dinako tsa khiro go oketsega ga rent-e le dipoelano tsa go fedisa. Dikakanyo tse di tlwaelegileng tsa bobedi, go itshokela dikotsi, tlhaloganya dikotsi le dituelo tse di ka nnang teng tsa go beeletsa mo dithotong, go elela ga madi, netefatsa gore o na le madi a a lekaneng a dipeeletso, dituelo tsa ntlo le ditshenyegelo tse di tswelelang.

Fa dibanka di amogela sekoloto, gantsi di akanyetsa dilo tse di latelang, bokgoni jwa go kolota, maduo a sekoloto, hisetori ya sekoloto le maduo a moadimiwa, lotseno le tiro, go ga lotseno le hisetori ya tiro, boitekanelo jwa madi, ditatamente tsa ditšhelete, tshekatsheko ya ditatamente tsa ditšhelete tsa moadimiwa tse kang dipampiri tsa teka-tekano le ditatamente tsa lekeno, peeletso, boleng jwa peeletso e e neelwang go sireletsa sediriswa sa sekoloto. Seelo sa morokotso sa go simolola gantsi se balelwa go ikagelwa ka seelo sa motheo sa kadimo ya banka kgotsa seelo sa tekanyetso sa banka ya bogareng, maemo a mmaraka, dikelo tsa morokotso wa mmaraka le maemo, paka ya kadimo le tlhwatlhwa e e adimilweng. Seelo sa morokotso e ka nna e e tlhomameng.

Mme, ka jalo o na le kgatlhego ya go simolola go beeletsa mme o utlwile ka go boloka madi kwa ntle ga lekgetho mo . Ke mogopolo o montle oo, diakhaonto tsa go boloka madi kwa ntle ga lekgetho ke mofuta wa akhaonto ya peeletso e e dirang gore madi a gago a gole kwa ntle ga gore o duele lekgetho mo dipoelong tse o di boneng. Ka sekai mo Aforika Borwa re na le diakhaonto tsa polokelo tse di sa dueleng lekgetho, TFSS tse di re letlang go ntsha madi a a rileng ngwaga le ngwaga mme madi ao a gola kwa ntle ga go duela lekgetho. Re ka beeletsa mo dilong tse di jaaka di-unit-e, di-trust-e, di-stock-o kgotsa le e leng dipeeletso tse di tlhomameng mo teng ga diakhaonto tseno. Mesola ya teng ke gore ga o kitla o duela lekgetho la morokotso kgotsa dipoelo tsa matlotlo mme o ka ntsha madi a gago nako le nako fa o a tlhoka kwa ntle ga otlhaiwa. Ke tsela e e siameng thata ya go bolokela mekgele ya nako e telele e e tshwanang le go rola tiro kgotsa go duelela ntlo pele ga nako.